Se ka etsuwang ke hore, papadi enana ya rugby e kenywe ho Television, e kenywe le makgotleng a marangrang hore e kgone ho hohela le ho hula batho ba tswang mose.

Ho bohlokwa haholo ho ba le moeletsi dipapading, hobane ka dinako tse ding motho o ikutlwa a se na matla kapa a se na re ka tjho hore ke confidence. Mme ha moeletsi a le teng, wa kgona hore a bone moo a fokolang teng le mo a sa fokoleg teng, mme e be wa mo eletsa hore ho etsa ka tsela e tjena o tlo kgona hore o fihlelle ditabatabelo tsa hao.

Se nka se etsang ke hore, ke ba eletse hore ka letsatsi ba nke feela metsotso e leshome le metso e mehlano ho isa ho metsotso e mashome a mararo. Ba bapala ka ntle ba ikwetlisa ba etsa ditshwanelo tsa bana, ba kgaohane le taba ya founu ha nyenyane.

Ee, ke bona e le bohlokwa haholo mme ke ka lakatsa ho e kenya tshebetsong hore le bona ba kgone hore e ba tswele molemo hobane yona e bohlokwa haholo.

Eya, ehlile o ka kgona hore o ithute ho tswa ho di-leader tseo o leng ho tsona ka tlase ho tsona. Dipapadi tse ngata di a ruta hore motho e be leader. Ka lebaka la hore tsatsing la kajeno mohlomong o no bapala ka hare ho ground, o tsatsing le latelang ha o sa le ka hare ho ground o so le ka ntle, o shebile tse etsuwang ka hare ho ground. Mme ka ho ithuta ho tloha ho di-leader tsa bona le ho ithuta ho ya ka tsela eo ba phedisanang ka yona, e ka kgona hore motho a be hlwahlwa haholo ho beng leader.

Tjhe, motswalle wa ka ha se hore ke senya tjhelete, empa ke aha bophelo bo botle hodima bana ba ka. Ho wa lokela hore motho a ikwetlise ho wa lokela hore motho a ka mathe mathe. Ho wa lokela hore mmele wa hao o phidise, o phidise ka tsela eo o tlo kgotsofalang ka yona hobane ha o ntso o ya gym-ing. O aha bophelo bo botle o phela la bophelo bo botle bo makgethe bo nang le tjantjello ha ke tsebe ha ebe wa nkutlwisisa na?

Seo nka se etsa ke hore ke reke setsha mme setsheng se tla beng ke se rekile ke ahe dikarolo tsenana tsa ho sesa, e re ha se ke di ahile. Ke batle batho ba tla ruta bana le batho ba baholo ho sesa ho bane le dintho tsohle tse ba tla di hlokang. Mme bona ba lefelle tjhelete e itseng ya ho sebedisa disebediswa tse tla beng di le teng.

Seo ke se boneng se sa rekiswe ke dikota kapa tsona diphahlo sekhambane. Eya, ha ke nahana ke ka etsa tjhelete mme seo ke ka se hlokang se ka se batle tjhelete e ngata haholo. Tjhelete e nka e hloka e kaba dikete tse hlano fela mme ke tlo etsa tjhelete e ngata ka kgwebo ena.

Eya, sena le bokgoni naha eo e leng sera ho rona ke Mexico.

Ka le leng la matsatsi Mosuwehlooho o kile a re tebela sekolong, a re re ye hae re lo lata batswadi ba rona. Mme a ke le tseleng, ke lo lata batswadi ba ka hore batle sekolong ba tlo ba na le kopano le mosuwehlooho. Ke mo kileng ka kopana le molekane wa ka .

Nna le ba lelapa laka re nkile qeto ya hore re ka etela Kruger National Park.

Ke ka lebaka la hore e na le balatedi ba bangata, mme ba bapadi ba teng ba shahlile haholo mmeleng.

Ke ho eketsa polokeho ya batho ka hara naha.

Di matsohong a mosuwehlooho mme eya, re a o dumella hore le ka thusa ka tjhelete.